Ukuzibandakanya nesangoma kuhle kakhulu ngoba sizokwazi ukusixhumanisa nabangekho ngokukamoya, kubonakalishwe indlela ekumele siyilandelele.

Abafana abaseqala abaqala ukuthoba, kumele bafundiswe ngemigomo, batshelwe nezinto ey'ngase zenzeke. Nabazoba abasizi balandele imithetho, bangabalimazi, futhi bangabafakeli uvalo.

Intsha ngokuthi sisukaphi, nokuthi saqala kuphi singamaZulu, nokungakhohlwa ngesiko labo.

Kubalulekile ukuthi ugqoke imvunulo yesintu lapho ushada khona ngoba iyona esixhumanisayo nabangasekhoyo. Iyona futhi etshengisa ukuthi siyayazi imvelaphi yethu, nosiko lwethu, njengamazulu. Idonsa nezidalwa ezingekho zikwazi ukuhlanganyela kanye nathi.

Ngingafisa ukuzwa ukuthi yini ebenze bangabi nokungaboni ngaso linye omakhelwane, bese ngiqhamuka nesixazululo esizokwenza ukuthi kungabi khona ozizwa enyathelekile nabo bathelelana amanzi, kube nokuthula nesizotha.

Imidanso yesiZulu iyayidlulisa imibiko ngokuthi niyakwazi lokhu ekumele ngabe niyakhuluma ngomlomo, nikwenze umdlalo. Abantu babone ngokomdlalo ukuthi eyiphi inkulumo eniyikhulumayo ningawawakhiphile amazwi.

Ngenze isiqinisekiso sokuthi abantu abadala nabayintandane nabo bathole usizo olufanele, bengazizwa belahliwe futhi bengenabo abalekeleli.

Kungabe mngani ukulindele yini ongase ubhekane nakho phambilini? Uzimisele yini ukulandelela yonke imithetho ozonikezwa yona.

Isikhathi esinikelwe ekulungiseni ukudla, isikhathi esihle kakhulu. Siyawukhuthaza umphakathi ekutheni ukwazi nawo ukuzibandakanya ekulungiseni ukudla komphakathi, futhi kuyenza ukuthi bangakhohlwa na amasiko uma bezolungisa ukudla kwangaphambilini.

Ukusebenzisana kweqembu kuhle kakhulu ngoba nomunye nomunye uzoqhamuka nohlobo lokudla kwesintu okuhlukile okuzokwenza ukuthi sithokozele, futhi sifunde ney'ndlela ezintsha esingase sisebenzise ekulungiseni lo kudla.

Indima edlalwa ubulili ihlukile kakhulu ngoba amadoda aba nokwakhe akwenzayo, nabesifazane baba nokwakho. Kwenza ukuthi nikwazi ukubambisana ngokwemizwa nangokobulili obufanayo.

Amasiko okulungiselela ukudla abaluleke ngendlela yokuthi kulungiswe ngendlela okwakuyiyona yona. Nabantu abakulungisayo bakuzwe, bakuthokozele ukwenza lowo msebenzi.

Esifundweni sami kuzoba nokuthi njoba senishintsha ningena esimeni sokuba ngabesifazane abadala nezinto ezenzekayo emzimbeni wenu zizoshintsha. Nendlela nani enenza ngayo izinto kuzomele ishintshe, nilamukele ushintsho, niphilisane nalo. Nibuze futhi nohambo kuthina abaphambili sinibonise lapho ningaboni khona kahle ukuthi indlela ihanjwa kanjani.

Isiko nokudla kwamasiko, kudlala indima ebalulekile ekutheni siqhubekeni sisebenziseni izinto esasisebenzisa phambilini. Siphinde sidle nokudla esasikudla phambilini.

Emasikweni ahlukene, kuphinde kuba nokufana ezintweni ezenziwayo ngoba ukukhula kwemizimba, kungaba owesilisa noma owesifazane, kuyahluka, kepha-ke ukuthi ungumZulu noma ungumXhosa ekukhuleni izinto ezenzakalayo ziyafana. Yingakho-ke kumele bafundiswe abantwana ngendlela efanayo, nokuthi kubanjiswane ngokwamasiko ngendlela efanayo. Nathi esikwazi kangcono singamaZulu sibafundise nabo abakwazi kangcono bengamaXhosa ongase kube wusizo, besifundise kubanjiswane.

Ukumtshela usingaye ukuthi okwenziwayo kuzoza noshintsho empilweni yakhe. Nendlela ekumele aziphathe ngayo, nobuhle bokwenza lokho.

Isici esibalulekile kakhulu ukukhula, bangene ey'nsukwini.